Into endinokuqala ndiyenze kule meko, ndingaqhagamshelana nomboneleli wam wenethiwekhi ukuze ndifumane uncedo ngalo mba. Kuba abanye ababoneleli banikezela ngezisombululo malunga nokuqengqeleka kwedatha engasetyenziswanga. Ndiphinde kwakhona ndicime uhlaziyo oluzenzakalelayo kunye nokunciphisa idatha langasemva kunokundinceda ukugcina isibonelelo sam.

Ukufunda ngeenkcubeko zabanye abantu ngemiboniso yokusasaza kunokuba ngumbono omhle lowo ingakumbi kwihlabathi lanamhlanje. Ukubukela abanye abantu bolunye uhlanga kuyayiqhaqha ingqondo kwaye umntu uyakwazi ukuphilisana nabanye abantu. Isizathu sokuba ndithi ngumbono olungileyo lowo kukuba kuyafikeleleka kwaye kwahlukile. Amaqonga osasazo abamba imixholo eyahlukeneyo kwihlabathi jikelele. Xa ufunda ngeenkcubeko zabanye abantu ngokubukela iinkonzo ngokustrima, intle loo nto kuba ulwazi lwakho luyanda. Namaxa ufuna ukundwendwela amanye amazwe ufika sowunolwazi ngenkcubeko yabo.

Xa idatha yam ephelelwa emva kweveki iphele ndingekayisebenzisi ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu kwaye ndingamane ndizibuza ukuba ityiwe yintoni ndingekayisebenzisi nje.

Ngokwamava am igigabhayithi enye yedatha ayonelanga ngenyanga tu kwaphela kuba ndisebenzisa kakhulu i-intanethi, umnxeba wam soloko usesandleni. Ngosuku ndiyayisebenzisa igigabhayithi enye iphele.

Mama, isizathu sokuba abantwana bangoku bakhethe i-smart phones kukuba senza ubomi bube lula futhi bukhawuleze. Abantwana benza umsebenzi wesikolo ngayo le minxeba yangoku. Kufuneka benze uphando lwezinto zesikolo baphinde kwakhona basebenzise le minxeba ukuqhagamshelana nabanye abafundi abafunda nabo malunga nezinto zesikolo. Xa une-smart phone ubomi buyakhawuleza kwaye uphethe ihlabathi lonke esandleni sakho. Ufikelela kwiindawo ezikude apho iinyawo zakho zingakusi khona.

Ukujonga ukuba iphasiwedi yam ilula ukuyikhumbula okanye inzima kakhulu. Ndingajonga amandla wephasiwedi, ndingajonga amagama alishumi elinambini ubude kuba iiphasiwedi ezinde zinokhuseleko. Ndijonge ukuntsokotheka kwephasiwedi, ndingabandakanya umxube wamagama wonobumba omkhulu kunye nonobumba omncinci ndifake amanani kunye nabalinganiswa abakhethekileyo.

Andiqondi ingangumbono omhle lowo wokufaka iWi-Fi yasimahla erenkini. Unobangela nditsho njalo irenki ingagcwala ngabantu abangagibeliyo, loo nto enokwenza uxinano, abantu abagibelayo bangakwazi ukuhamba kakuhle. Enye into, ubutsotsi bunganda kakhulu kuba ayinguye wonke umntu onokuya erenkini eyobamba iWi-Fi yasimahla, abanye bangaya bayokuba.

Ithelemedisini inamandla okuguqula ukufikelela kukhathalelo lwempilo kubantu basemaphandleni ngokujongana nemingeni emininzi. Nantsi indlela enonceda ngayo, ukoyisa imiqobo yomgama. Uluntu oluninzi lwasemaphandleni lukude neendawo zempilo, nto leyo eyenza kube nzima kubahlali ukufikelela koogqirha. Eyesibini, ukhathalelo lwamaxesha. Ithelemedisini inciphisa amaxesha okulinda, okuxilongwa kwaye yenza uxilongo lukhawuleze kunye nonyango. Eyesithathu, ukujonga iindleko ngokuphelisa imfuno yokuhamba. Ithelemedisini inokunciphisa iindleko zokhathalelo lwempilo kubahlali basemaphandleni.

Ngoluvo lwam ndicinga ukuba iingozi ezinakubakho ekuvumeleni wonke umntu waseMzantsi Afrika afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla kukuba ingachaphazela kakubi abantwana abafunda isikolo, kuba bangahoya iminxeba yabo ixesha elininzi balibale ukuba kufuneka befundile. Ezikolweni abafundi bangasalela emva kwizifundo zabo kuba bahoye iminxeba yabo. Ingabanga ingxabano kumakhaya kuba wonke umntu uza kusoloko ejonge umnxeba wakhe, ecofa, engenalo ixesha losapho lwakhe. Abantu abaninzi bangalibala ukuphila impilo eyiyo efanelekileyo kuba impilo yabo bayinikezele emnxebeni.